Eya, ntweng ya dikeletso. Nna ha ke atisi ho batla dikeletso fela ha ke le ka hare ho mathata. Le hara nako la ho sena mathata, ke kgona ho dula le batho ba baholo, bang ahe ka dikeletso tsa bona. Hore e tle e re ha mathata ke ke tla se tla re shebane le ona, be ke tseba ysela e rekge ya ho ya ho feta ka hare ho mathata, ntle le hore ke lemale maikutlong. Bohlokwa ba ho dula le batho ba baholo ka dinako tsohle, le ho mamela dikeletso. Ke ho ho bopa ho fetola motho e leng hore le ho sasa o kgona ho ikemela, o kgona le ho nka diqeto tse lokileng ka bophelo ba hao.

Batho ba basadi ba Basotho Ba tseba ho iponahatsa ka diphahlo tsa bona, e leng mese e entsweng ka lesela la seshweshwe. Mme lesela lena la seshweshwe, le etsa mese mme ba boele ba etse le dituku tsa bona. Ho ipontshahatsa hore bona ke batho ba jwang. Ba boele ba apara kobo ya seana-marena mahetleng a bona. Mme ba boele ba kenya le di-beads, difaha matsohong. Tsa mebala tse bontshang setso sa bona, jwalo ka basadi ba Basotho.

Bohlokwa ba hore le rona ma Afrika Borwa, re dule re pheella ho boloka dijo tsa rona. Ke hobane rona re le batho ba Afrika Borwa mona. Re na le dijo tse tse fapaneng tse pakang meetlo ya rona. Mme ka tsela eno, ho thusa hore le ha o le sebakeng se itseng. O se lebale hore wena o motho wa moetlo o feng. Hangata rona re rata Basotho, re rata bo mabele. Bakeng sa ho etsa bo metoho, ho pheha papa. Mme re tseba e le dijo tse matlafatsang bo rona ba rona. Ebile di fana ka matla hore re phele nako e telele.

Tjhehe, hobaneng nakong ya hana jwale batho ba se ba sebedisa mabokokisi ho pata bafu ba bona. Ho nakong yane ya pele ho no ho sebediswa lekoko la phoofolo ho pata bafu ba rona. Ebile le tse ding tsa dintho tse se di etswa hana jwale ha e sa le tshebetso e tshwanang le ya pele. Hwane wa pele bathong ba ne ba kgona ho thusana ho pata bafu ba bona. Ka tsela ya ha e mong ho na le phofo, a tlise phofo, a tlise eng, a tlise eng. Hana jwale batho ba se ba sebetsa ka tjhelete. Ba bang ba ipatalla le di-policy ho ipatalla bafu ba bona.

Seno se bakilwe ke taba ya hore, ha batho ba ntse ba phela moo mo ba hlahetseng teng. Ha ntse nako e ya, re hola. Re tloha dibakeng tseo tse re dulang ho tsona, re ya re lo qala bophelo dibakeng tse ding. Mme hoo re qetella bana ba rona re se re sa ba kgutlisetse morao, dikolong tseo rona re keneng ho tsona. Ba se ba qetella ba kena dikolo toropong haufinyana le mo re sebetsang teng kapa le moo se re ahile teng. E nngwe ya dintho ke hore, e nngwe ya dintho ke hore dipapadi tsa bana tsa dikolong. Dikolong tsa lekeisheneng kapa tsa hara ho motse. Ha di nkelwe hodimo jwalo ka dikolong tsane tse toropong.

Eya, mmino ona wa rap-e ke mmino o hlayang ditlhokong tsa Basotho. Hobane mono e ne le mane moo ho no ho bapalwa ka mantswe. Le tsela eo e ne e sebediswa ka ona, e ntse e batlile e tshwana le yona enana. Ba batho ba ne ba ithoka nakong eno, ba ne ba kgona ho bapala ka di-rhyme, jwalo ka batjha ba nou tjena, ha ba rap-a ba bapala ka di-rhyme. Ebile hangata e ne le ho ntsha maikutlo ha batho ka nako eno ho ithoka. Le hana jwale ba ntse ba sebedisa ho ntsha maikutlo a bona ka tsela ya ho rap-a.